Ngicabanga ukuthi abadala bangamluleka uThami, ukuthi ngoba usamncane, usanaso isikhathi sokuthi aye esikoleni ayofunda kabanzi ngokuqala ipulazi lezinkukhu, kanye nokulima. Aphinde futhi aye kulona ipulazi lezinkukhu eliseduzane naye, ayofunda ukuthi kulimwa kanjani, nanokuthi iy'nkukhu zinakekelwa kanjani. Emva kwalokho bese kuba ima ecabanga kabanzi ngokuthi angakwazi ukumela lo msebenzi wokuxala ipulazi noma cha.

USipho ngingamcebisa ukuthi ayofuna usizo lwezimali, athole noma abantu abangamthengela, noma amathanki ukuthi afake amanzi uma kwenzekile imvula yanetha, akwazi ukuba nendawo lapho azogcina khona amanzi azowasebenzisa nanoma imvula ingasekho. Aphinde futhi abheke ukuthi iziphi izitshalo angase azitshale, ezingamelana naso isomiso ukuze uma engasebenzanga ngala, kwisicelo semali, aqhubeke ngala, atshale lokhu okuzomelana nesomiso.

Ngaphambi kokuthi ukupakishe ukudla, kumele ubhekisise ukuthi hlobo luni lokudla, kungapakisheka yini entweni eyiphepha, noma ngabe kudinga into eyi-glass. Ukudla okusahlamvu akuphakisheki ephepheni, ngenxa yokuthi kuyashesha ukuthi kuswakame. Kanti uma sekuswakeme, ilapho kumila khona amagciwane, kugcine kungasahlala isikhathi eside, njengokudla okufakwa kwizinto eziyi-glass.

Indlela enobulungiswa kungaba ukuthi, umhlaba ongenabanikazi usikelwe abanikazi abasha. Bese kuthi umhlaba onabanikazi abadala, usikwe ukuze ukwazi ukuthi enye ingxenye yawo inikezwe abanikazi abasha, enye isale nabo laba abanikazi abadala. Umuntu nomuntu athole umhlaba ozokwazi ukuthi akhe kuwona umuzi, aphinde atshale uma usendaweni ey'semakhaya. Lo osendaweni esedolobheni unikeze umuntu isikhala esanele ukuthi yena nomndeni wakhe bahlale.

Ezinye zey'ndlela zokukhombisa uthando, izenzo. Ukwenza ingadi yomphakathi kuyobe kuyindlela yokuwukhombisa lowo mphakathi ukuthi ufuna ukuwunakekela, awufisi baswele, ufisa ukuthi wonke umuntu kuleyo ndawo akwazi ukuthola noma okuncane kokudla. Ingadi njengoba kuyobe kungeyomphakathi, iyobe ingakhethile abantu, okuchaza ukuthi wonke umuntu uzozuza kuleyo ngadi.

Ngesikhathi etshala ummbila, uthatha igeja, avule ngalo imigqa eminingi, bese esebenzise lona lelo geja ukuvula iy'mbobo ezincane ezingangama-intshi amabili, bese ethathe imbewu yommbila eyifake kuyona leyo mbobo encane, bese eyagqiba. Ephinde futhi eceleni kwakhona avule futhi enye imbobo, bese efaka futhi imbewu yommbila.

Uma ugogo elungisa umhlabathi ukuze atshale, usebenzisa igeja, ukuze enze imigqa yakhe lapho ezotshala khona, noma asebenzise intambo ende, kanye kanye ney'nduku ezimbili. Uthatha induku eyodwa ayibophele kwicala elilodwa lentambo, bese kuthi le enye ayibophele kwelinye icala. Athathe leyonduku ayihlome phansi emhlabathini, ayidonse izifike lapho afisa ukuthi umugqa wakho ugcine khona. Emva kwalapho uzobe esesebenzisa-ke igeja ukuze agubhe umugqa ozohambasana naleyo ntambo.

Ewu, mngani wami, ngaze ngaphatheka kabi ekuseni, ngithi ngiyavuka ngiye engadini lapho ngitshala khona otamatisi wami, uyazi nawe ukuthi ngiziqhenya kanjani ngawo. Uma ngifika akukho ngisho owodwa ovuthiwe. Khona umuntu ofikile wawukha wonke ovuthiwe, washiya nje loyo omncane ongakavuthwa nongakakhuli kahle. Angazi ukuthi ngizokwenzenjani ngoba kuthatha isikhathi, futhi utamatisi uyasebenzisana. Ngiphatheke kabi, ngidumele ngenye indlela, angazi ukuthi ngizoyithini le ndaba.

zangimosha iy'mbuzi zakho. Konke imfino yami, kanye namaklabishi nakho konke engikutshalile engadini kuhlephukile. Ngithe ngisamile egcekeni, ngezwa iy'ngane zimemeza, zingitshela ukuthi nazi iy'mbuzi zakho, seyivele zawisa uthango, zangena engadini, zadla yonke into ekhona. Ngithe uma ngithi ngiyaphuthuma, ngiyayixosha, zavele zagcwala ingadi zasihlula, ngisizwe izona-ke iy'ngane ukuthi ziyishaye, zizeziyikhiphe. Okwamanje amaklabishi ami awasaphelele, zidale umonakalo omkhulu. Angiphathi-ke kothango, luphukile, kuzomele uyilungise lento makhelwane, angijabulile neze.

Nganginephupho lokuba umlungisi oqavile, noma ngisebenze kwi-production company. Lapho ngangisaphuma-ke e-high school, ngisabheka isikole lapho engizofunda khona enyuvesi. Kwakwiyona into engangiyithanda ngoba nasesikoleni ngangiwumuntu owenza i-dramatic arts. Kwase-ke sengibachazela ekhaya ngaleliphupho lami, bangibonisa, baba novalo lokuthi imisebenzi angeke ngize ngiyithole uma ngilandela le lowo mkhakha. Nami-ke ngase ngiyacabanga, ngathatha izeluleko zabo, ngase ngishiya kanjalo-ke iphupho lami, angibange ngisaqhubeka. Kodwa lo mkhakha engawukhetha, njengokusho kwabazali osungenzele okukhulu empilweni.

UThabo angavuna ukolweni omncane, awubheke ukuthi ingabe izinhlamvu zakhe sezikhule ngokugcwele na. Uma sezikhule ngokugcwele, akahambe ayocela kwelinye ipulazi eliseduzane naye, acele indawo lapho angabeka khona ukolweni wakhe, ukuze wome ngesikhathi esisodwa nalo azowuvuna awugcine kwipulazi lakhe.

Mina, ngiwuNoluthando bengizosebenzisa wona lamanzi amancane asele, ukuze ngichelele zona lezi iy'tshalo zami ezisezisele, ngivune lezo esezomile, ngikhiphe imbewu, noma ngizomisele ukuthi ngizitshale uma sesesiphelile isomiso.

Ngingashintsha isikhathi engivuna ngaso, ngizame ukuthi ngivune lapho ilanga selishonile, noma lingakashisi kakhulu. Bese uma sengivuna, ngivune izithelo eziseqopheleni eliphezulu, ngingaphazamisi nalezi ezinye ezingakavuthwa kahle, nanoma ezingalungele ukuthi ngizidayisele abathengi bami.

Ukufuya izinyosi kuwumkhakha omuhle kakhulu. Ukudayisa uju oluseqopheleni eliphezulu kungenisa imali, kanye futhi nezinto ey'fana namakhekheba ay'zo iy'nyosi, uyakwazi ukuthi uzidayise, wenze ama-products afana njenge-beeswax.

Kunezinhlobo eziningi zezinambuzane ezihlasela izitshalo. Izimpawu zokuba ukuthi zikhona yini izinambuzane, uzobona ngey'mbobo ezincane kwizitshalo zakho, noma engathi amahlamvu adlekile, noma ashintshe umbala. Into engakusiza-ke ukuthi ubheke izinhlobo, izinhlobonhlobo zezibulalanambuzane, ozochelela ngazo ukuze uzosixoshe kwizithelo zakho.